Uma kukhona into engiyithengayo noma into engifisa ukuyithenga, kubalulekile ukuthi ngithole lonke ulwazi ngayo, ngalo, ngayo into le engizobe ngiyithenga. Ngiphinde ngithole ukuthi njengoba ngiyithenga ngila eNingizimu Afrika kuyavumelana yini ne-constitution yala eNingizimu Afrika ukuthi leyo device ngibe nayo mina, noma kumele ngibe nayo uma kuwukuthi ngingaphansi kwento ethile. Uma kuwukuthi i-constitution yalapha eNingizimu Afrika iyavumelana nokuthi ngibe nayo le device, kubalulekile ukuthi phakathi kwami nomuntu engizoyithenga kuyena le device sibe ne-contract okuyiyona into ezongisiza nezongivikela kukona konke. Le contract izobe ibhaliwe zonke izinto engifisa ukuba zibe kuyona, noma izinto naye afise ukuthi zibe kuyona.

Uku-streamer ngokwami kudla kakhulu idatha ngoba ama-video nomculo adlala isikhathi eside, okuyilapho edla kakhulu ama-megabytes akho.

Kubalulekile ukuthi kumculo uphume uye kwiy'teshi, zomphakathi noma iy'teshi nje zomhlaba wonke. Lokhu kusiza ukuthi umculi, phecelezi i-artist ikwazi ukuthi ibonakale futhi abantu bayazi. Akusizi ukuthi ube nomculi nje obhadle nawo, kepha kubalulekile ukuthi umculo wakho usabalale uzwiwe yina abanye abanye abantu ukuze kuzovuleka amathuba kuwena. Kuphinde kuvuleleke ukuthi nabanye, iy'ngane ezilandela emva kwakho ukuze nazo zikwazi ukugqugquzeleka ukuthi zicule.

Izindaba ezihehayo, zikhiwa ngokuthi zitholwe ukuthi yini engaheha umphakathi, yini mphakathi oyilangazelelayo. Uma sebetholile loko bayakuqoqa konke bakhe isitori noma bakhe i-advert ezothi meyidlala emsakazweni wonke umuntu omdala, omncane aheheke ukuba alalele ezwe ukuthi kuthiwani. Loku kungasiza ukuthi iy'mpilo zabo zibe ngcono noma kungabaxwayisa ngento ethize. Kusiza nokuthi-ke mekukhona ofisa ukulekelela akwazi ukuba alekelele ngoba usewuzwile umkhosi.

Kubalulekile ukuthi into ibe nekhwalithi ye-video ngoba uyakwazi ukubona yonke imininingwane futhi uyakwazi ukubona kahle konke okusuke kuvezwa. Uma ikhwalithi ye-video ingayinhle ithemba, noma isifiso sakho sokuthi sokuthi uyibhalisele leyo nto siyehla ngoba usuke ungaboni kahle futhi usuke ungenalo ulwazi olukahle nolugqamile.

Ngokubona kwami, ngibona ukuthi kungangcono ukuthi kuqala, kuqale kugweme ukuminyana. Ukugwema kanjani ukuminyana? Ukugwema ngokuthi phakathi nosuku ukhethe abantu abangakwazi ukuba bakhonekthe kuyona i-Wi-Fi, noma sebekhonekthile uma kuwukuthi abenzi umsebenzi wesikole noma umsebenzi obalulekile, i-Wi-Fi kube iyona ebakhiphayo.

Mina iy'ndlela engizaziyo zokuthenga idatha ukuthi ungathatha imali uhambe uye kwisitolo sangakini noma uye kulezi y'tolo ey'nkhulu ezisedolobheni ufike uthenge idatha ofisa ukulisebenzisa. Amadatha-ke ahlukahlukene, kukhona amadatha ongakwazi ukuwasebenzisa emini nongakwazi ukuwasebenzisa ebusuku. Enye indlela ongathenga ngalo idatha ukuthi uthathe umakhalekhukhwini wakho ungene kwi-ephu yebhange lakho ebese ukhetha idatha ofisa ukulithenga. Enye indlela eyokuthi uthenge i-airtime uyifake emakhalekhukhwini wakho ebese uthenga idatha leli olifisayo.

Kubalulekile ukuthi ube ne-inthanethi kwi-computer ephathekayo phecelezi i-tablet, noma kumakhalekhukhwini wakho. Loku kulekelela ukuthi ukwazi ukuthola kabanzi ngento osuke uyifunda ngaleso sikhathi. Kulekelela nokuthi uthole imininingwane ethe ukuqina ngento osuke uyifunda ngaleso sikhathi.